Oogqirha namanesi badinga uqeqeshwa kuze bakwazi ukumelana namaxhoba baze bakwazi nokugcina izinto zabo ziyimfihlelo ukuze bazive bekhuselekile ibe bekwazi ukuthetha ngokukhululekileyo. Kwakhona amaxhoba adinga ukuba akholelwe kwangoko aze afunelwe oogqirha bengqondo noonontlalontle abazokwazi ukubanceda baphume ngokukhawuleza kuloo meko. Kuyanceda nokuqinisekisa ukuba amaxhoba anendawo yokhuseleko anokuphumela kuyo xa ephuma esibhedlele okanye eklinikhi. Adinga ukukhawulezwa anakekelwe aze axhaswe emphefumlweni. Yiloo nto urhulumente kufuneka aqinisekise ukuba unoogqirha abaneleyo abaqeqeshelwe ukumelana nezo meko.

Ukutshaya kubafana abancinci kuneziphumo ezimbi kakhulu kubandakanya umngcipheko wokuba likhoboka lotywala, ukukhubazeka kwemiphunga, ukunciphisa ukomelela komzimba kunye nezinye iingxaki zempilo ezihlala ixesha elide ezinjengomhlaza, isifo sentliziyo kunye nezigulo zokuphefumla. Imidiza nezinye iimveliso zecuba zibulala abantu abaninzi minyaka le. Kwakhona ikhemikhali efumaneka ecubeni inikhothini kunye nezinye iikhemikhali ezinetyhefu ezifumanekayo ecubeni zibangela izifo ezininzi. Zinokubangela ubani abe nengxaki yentliziyo, umhlaza abe nemiphunga e-ethe ethe. Umntu otshayayo wenzakalisa imiphunga nentliziyo yakhe ngalo lonke ixesha, ibe ucutha ubomi bakhe.

Okokuqala ndingamkhuthaza ukuba abhale phantsi izinto azidingayo ngenyanga ukuze ndibone indlela endiza kwenza ngayo kuze le mali yakhe yanele izidingo zakhe. Kwakhona ndingamcela ukuba nyanga nganye ahambe nam xa eyokwamkela inkamnkam. Ngaloo ndlela sizawukwazi ukuqala ezivenkileni sithenge ukutya okunesondlo namayeza aza kuwadinga enyangeni. Kubalulekile ukuba njengomntu omdala abe nayo umasingcwabane neempahla eziza kumgcina eshushu ecocekile. Ngoko emva kokuba sithenge ukutya namayeza ndingaqinisekisa ukuba izinto ezinjalo zibhatelwe. Imali ke eshiyekileyo ezobe incinci, ngokuqinisekileyo ndingamnika kuba izinto ezibalulekileyo uya kube ezenzile zona.

Kukuba urhulumente aqeshe abantu aboneleyo bokwenza lo msebenzi. Baninzi abantu abawufaneleyo umsebenzi wokuqhuba iambulensibaze bancede nabantu. Kodwa urhulumente ukhala ngelithi akanayo imali yokuqesha, yiloo nto ke engaphucuki la maxesha. Kwakhona iindawo zeeambulensi emaphandleni azinazo iinombolo ezichanileyo, zinenombolo ezihlala zitshintsha ngamaxesha onke. Kunzima ukuphumela kwiambulensi amaxesha amaninzi, le nto iyakufuna ukulungiswa. Enye ingxaki kukubakho kwemoto enye okanye ezimbini kuphela ekulindeleke ukuba zifumaneke kwiilokishi ngeelokishi needolophu ezikude. Yiba nomfanekiso ulinde imoto enye esuka kumgama okude kakhulu, le nto iyadinga nyani ukuba urhulumente ayijonge.

Ukulandela amacebiso abantu abadumileyo okanye i-influencers kumajelo okuncokola amaxesha amaninzi kuza neengozi. Okokuqala amaxesha amaninzi bayaxoka ukuze bathengise iipilisi okanye iyeza elithile abathi libancedile. Khumbula kaloku kuba bayabhatalwa kuze bathengise baze baqhathe nabantu abaninzi kangangoko benokwenza. Amayeza abawathengisayo okanye izinto abazenzayo amaxesha amanintsi azixhaswa ngugqirha nabezesayensi. nto leyo ethetha ukubana zingayingozi emntwini kungakumbi emntwaneni. Kwakhona ukulandela amacebo abo kungaphumela ekubeni umntu omtsha azibone enengxaki yomzimba kanye indlela ajongeka ngayo azicaphukele de abe nengxaki zokophefumlo ezinokumenza ade azibulale ngenxa yolwazi olungachananga nobu buxoki.

Njengomzali ofuna ukuqalisa ukuthetha nabantwana bakho ngesini besebancinci funa bakhule bewazi amalungu omzimba nendlela abafanele bawaphathe nendlela abafanele bawahloniphe ngayo. Nendlela ekufuneka nabanye abantu enoba badala okanye bancinci ekufuneka bewahloniphe ngayo amalungu abo esini. As iye bekhula ufuna ukubafundisa ngesini kwangoko ngaphambi kokuba bafundiswe ngoontanga izinto ezingachananga okanye babe nemibuzo ekunoba nzima ukuyiphendula. Xa uqala kwangoko ukubafundisa, uvula ithuba lokuba bathethe nawe nangantoni na ephathelele isini njengoko bekhula. Ngoko cacisela umntwana wakho ngesini ngokweminyaka yakhe.

Hayi, andinokuwenza lo msebenzi kuba okokuqala awulophupha lam ibe ndiwoyika kakhulu umlilo. Nangona ndinazo ezinye izinto ezinondenza ndiwulungele lo msebenzi njengesatifikethi sika-matric, iimpepha zokuqhuba ezisemthethweni kodwa andinawo amandla okuwenza lo msebenzi. Kufuneka ube uyakwazi ukuphakamisa izinto ukuze ube luncedo kwiimeko odibana nazo nakwimeko yomlilo onokuzifumana ukuyo. Kufuneka ube usempilweni, awunayo nengxaki yesifuba esi ethe-ethe. Kufuneka ukungazoyiki iindawo ezivalekileyo neziphakame kakhulu, zonke ezi zinto mna ndiyazoyika.

Andivumi. Uxinzeleko lwengqondo alunanto yakwenza nokholo lukabani, lunento yokwenza nempilontle yomntu. Akho nto endikhubekisa njengokuva amazwi anjalo ibe angandenza ndiphume nakwindawo ethetha olo hlobo kuba loo nto yenza kucace ukuba umfundisi waloo cawa akaphili ngemigaqo yeBhayibhile yena kuqala. Ewe, ukukhonza kuyayidlala indima ekuncedeni ubani azame ukuzinzisa iingcinga zakhe ekusenokwenzeka ziyamxinzelela kodwa iipilisi ziluncedo nangakumbi. Ibe zizo zodwa ezikwaziyo ukumgcina umntu ephila.